Ezimbalwa ngoba ukuba nezixhobo ezininzi ezixhonyiweyo ngexesha, ngexesha elinye kunokucothisa inethiwekhi. Nokuba azisebenzisi idatha eninzi, inani elichanekileyo lixhomekeke kwisantya sesicwangciso senethiwekhi kunye neentlobo zemisebenzi ezenziwa kwifowuni.

Xa umbane uphazamisekile i-UPS iyasebenza. Isasaza umbane kwi-router yakho kwi-battery yangaphakathi. Olu lutshintsho lungenamthungo luqinisekisa ukuba uhlala uqhagamshelwe ngaphandle kokuphazamiseka.

Ukufikelela kwiWi-Fi yasimahla kwiibhasi nakwiitekisi kusenokuba yinto entle kuba kunokubangela ukuba abantu babe nemveliso engakumbi, kubekho iindlela zokuzonwabisa, yaye kunokubangela ukuba abantu abaninzi batyelele izithuthi zikawonke-wonke. Kodwa ke kufuneka kukhathelelwe ingqalelo imiba ephathelele ukhuseleko, ukhuseleko lwabantu kunye nokugcwala kwenethiwekhi.

Lujolisa ekudaleni umxhobo wasekuhlaleni ofanelekileyo, sebenzisa amaqonga e-digital ngokufanelekileyo. Nikezela ngendlela ezahlukeneyo zokubhaliselwa, zibandakanye noluntu ngeenkqubo zokufikelela kwaye bakhuthaze ngokufundwa kweendaba, ngakumbi phakathi kwabantu abancinci ngelixa bejongana nengxaki zokufikelela ukuhlola uhlanga-hlengiso lwamaxabiso okanye ubudlelwane nemibutho yomntu.

Ewe bukhona ubungozi kuba abakhweli banokubeka iliso ngokulula kwaye bathathe idatha edluliselwe kwinethiwekhi engakhuselekanga yoluntu.

Ngelixa kungeyomfuneko ngqo kubomi bemihla ngemihla, ukwazi ngabantu abadumileyo kunokuba yinto ebalulekileyo, kuba bahlala besebenza njengamaqhekeza enkcubeko. Banokuchaphazela uluvo loluntu kwimiba ebalulekileyo basebenze njengemodeli kwaye banako ke nokukhuthaza abantu ukuba ukuthanda kwabo bazibandakanye yentlalo kuxhomekeke .

Into yokuqala endinoyenza kukujonga ileyibhile ebonakalayo kwi-router yam kuba ihlala ibonisa igama lenethiwekhi kunye negama lokugqitha. Le yeyona ndlela elula nekhawulezayo yokufumana ipassword ngaphandle kokufuna ukuseta kwakhona i-router.

Iiephu zenza unxibelelwano lube lula kunokufowunelwa, ngokunika ithuba lokuthetha imiyalezo ngokukhawuleza nangokuguquguqukayo. Kubandakanya umbhalo, imifanekiso kunye nolwabelana ngevidiyo. Ukukwazi ukunxibelelana nabantu abaninzi ngaxeshanye kwiingxoxo zeqela, kwaye zihlala zifikeleleka kwizixhobo ezahlukeneyo zonke, ngelixa zivumela abasebenzisi ukuba baphendule ngesantya sabo ngaphandle kokufuna ukufumaneka kwangoko kwiifowuni. Ngokusiseko ukubonelela ulawulo olungakumbi kunye nokulula kwinkqubo yonxibelelwano.

Ndingazama iindlela ezimbalwa eziquka ukusebenzisa isikhangeli se-web kwisixhobo sam, ukufikelela kwinkonzo yokusasaza, ukusebenzisa isixhobo sokusasaza esihambelanayo. Ukuvumela ukuboniswa kwesikrini kwisixhobo esixhaswayo, ukujonga uhlaziyo kwisixhobo sam nakwiephu yenkonzo yokusasaza okanye ukunxibelelana nenkxaso yenkonzo yokusasaza ukuze ndifumane uncedo oluthe rhatya. Nangona kunjalo umgangatho wamava unokwahluka ngokuxhomekeke kwindlela esetyenzisiweyo.

I-Wi-Fi yasimahla kawonke-wonke inika ufikeleleko kwi-intanethi lula kwaye ifikeleleke kwiindawo zikawonke-wonke. Ivumela abantu ukuba bahlale bexhunyiwe xa besendleleni, ngaphandle kokufumana iindleko zedatha ezongezelelweyo.